Kungaba yinto enhle kakhulu emphakathi nakubantu abasebenzisa inxanxathela yezitoro ngoba buningi ubugebengu obenzekayo ezinxanxatheleni zezitoro uma ushiya imoto yakho, wangena ngaphakathi uthi kukhona usayo kucoshacosha. Uma ngabe abantu bezokhokhela ukugcinwa kwezimoto zabo, lokho kusho ukuthi nayo inxanxathela yezitoro lena nabanikazi bangakwazi ukuthi baqashwe abantu abazobheka lezi zimoto, bagcine izimoto zabathengi ziphephile, futhi ngokwenze njalo kuzokwanda inani labathengi ey'tolo.

Abantu abafana nobaba uNdlovu ibona abantu abadala ukuthi kube nezingozi eziningi emigwaqeni yethu ngoba ushayela kube ngathi uyena yedwa osemgaqweni, abekho abanye abantu. Akayihloniphi imithetho yomgwaqo futhi nomunye umuntu akamhloniphi. Uma usebenzisa izithuthi zomphakathi uyaye ulindele ukuthi uzovikeleka, kodwa uma kusekhona abantu abanjengobaba uNdlovu ngeke uze uvikeleke ngoba wenza intando yakhe ngesikhathi sakhe, kanti futhi lokho kuyaye kube yinkinga abantwini.

Uma ngizithola ngikulesi simo sokuba setekisini umshayeli eshayise umuntu kodwa futhi engifuni ukuma, engingakwenza ukuthi ngifonele amaphoyisa ngiwazise ngokwenzekile ngokwenzekile kuleyo ndawo ukuthi ukuze umuntu lo oshayisekile akwazi ukuthola usizo oluphuthumayo. Futhi nginikeze namaphoyisa i-number plate yemoto esihamba ngayo ukuze bezokwazi ukulandela baphinde bemthole umshayeli. Yebo, kungaba nzima ukukwenza lokho kodwa uma ngabe umuntu edinga usizo uyaye wenze noma ngabe yini ukuze egcine elutholile lolo sizo .

Ukuminyana kwezimoto ekuseni nantambama kuyaye kube nomthelela omubi kakhulu kubafundi kanye nakubasebenzi ngoba basengcupheni ukuba bafike emva kwesikhathi emsebenzini nasesikoleni. Futhi okunye okubi yingalezi zikhathi-ke okwenzeka khona izingozi eziningi kakhulu ngoba wonke umuntu usuke ejahile. Izingozi eziningi zasemgwaqeni zenzeka ekuseni noma ntambama. Ngalezi y'khathi wonke umuntu usuke ejahe ukuya emsebenzini, noma ejahe ukuyofinyelela ekhaya. Yingalesi sikhathi-ke lapho amaphutha enzeka khona kakhulu kunakuqala. Lokhu kudala ukuthi emgwaqeni kube nesiminyaminya esikhulu kakhulu, iy'moto zihambe kancane umuntu afike emva kwesikhathi futhi abanye baze bafike ebusuku kakhulu.

Ukudla engike ngithande ukukupakisha uma ngabe bezohamba uhambo olude ngebhasi ngizohamba uhambo olude ngebhasi, izithelo ngoba izithelo zibalulekile, kube amasineksi nebhodlela lamanzi ukuze ngizohlala njalo ngiphuze amanzi ngoba uhambo olude kanti futhi umuntu namaswidi-ke njalo ukukhuphula izinga lami loshukela uma ngisemotweni. Izithelo ngenzela ukuba ngilokhu ngihlafuna ngabe sengizwa indlala ngoba ibhasi lihamba ibanga elide futhi nakhona liye lihambe kancane. Iy'toro sizithola seku kade usuthola usulambe kakhulu.

Uhambo engaluthatha ngangihamba ngebhasi ngisuka eGoli ngiya eNquthu, kwaba isikhathi eside kakhulu. Ukuze ngidlulise isikhathi ngangiphethe umakhalekhukhwini wami unezinto engangingazenza, ngangiphethe nencwadi engizoyifunda. Ngafunda incwadi ngase ngabuka i-movie efonini, ngalala endleleni ngaphinde ngavuka futhi ngafunda. Kwaba nje uhambo olude, kodwa ngasheshe ngafika ekhaya kusakhanya.

Izinhlangano zamatekisi kufanele zibe nendlela yokulawula ukuhamba kwamatekisi, ngaleyo ndlela leyo kuzokwazi ukubonakala ukuthi iyiphi itekisi ehambe la, yalandelwa ngeyiphi. Lokho bangakwenza ngey'ndlela zesimanjemanje zobuchwepheshe ukulandela ukuthi iyiphi itekisi ehamba la, futhi ihambe ibanga elingakanani nanokuthi ihamba kanjani emgwaqeni. Lokho kungasetshenziswa ithekhnoloji izinto ey'fana nama-tracker, nokulalela ukuthi umshayeli ubaphatha kanjani abagibeli etekisini. Futhi uma ngabe umgibeli efaka isikhalazo kube yinto ezonakwa, ungafiki ufake isikhalazo siyoze sinakwe nawe usukhohliwe.

Amanani aphezulu ey'moto zakwa-Uber no-Bolt ayawaxosha amakhasimende. Yebo, u-Bolt no-Uber bekuyindlela elula yokuhamba, imoto ezokususa endlini iyokubeka futhi endlini kodwa manje asebiza kakhulu, amba eqolo yingakho abantu baye bancamele ukuthi bathathe wona amatekisi. Yize noma itekisi ingazi kuyokubeka emnyango ekhaya kodwa ibiza kangcono kuno-Bolt no-Uber.